Iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhethu, ziimperegitjhi, mahabhula, ma-orontji, yitamati, yi-anyanisi, mrorho, ziimbhontjisi, lithanga. Imirorho le ihlukane kabili, kunomrorho nomrorho omnawa bese kuba nomrorho obabako, zoke lezo ziyatjalwa, kunesikhwende, ngizo iinthelo ezitjalwe ngekhethwapha.

Iinthelo ezitjalwakezi ziwusiza khulu umphakathi. Ziwusiza ngokobana bayakghona ukuzithatha, bakhambe boyothengisela abanye abantu ukungenisa imali ngendlini, bayakghona ukuzithatha bazise emasondweni kuphekwe kudliwe, bayakghona ukuzithatha bathengisele ama-besigheid amakhulu, ngitjho eenthabathabeni ezikulu zeentolo ezikulu zokudla, bathengisele bona, then bona bathathe bathengisele umphakathi. Zisiza khulu ngombana nalokha kunomnyanya uyazithathatha, ukhambe nazo la kunomnyanya, ufike upheke lapha, ubaphekele, kuya ngekulumiswano ebezabe niyikhulumile nina nomdeni zilirhelebho khulu emphakathini.

Iinthelo ezihlanu engizaziko, iperegitjhi, itamati, mrorho, lithanga i-anyanisi, ngizo iinthelo engizaziko noma zikhona ezinye, mara lezi ezihlanu, ngizo engizaziko.

Iinthelo zisiza khulu ipilo yomuntu ngombana kokuthoma, nawuzidlalako nofana esitjhebeni esinye nesinye, ekudleni kwakho okhunye nokhunye nawudlako ufake iinthelo, kungabi yinyama yodwa. Zakha amasotja womzimba, zenza nemisipha le iqine, ibe ngendlela efaneleko, zikwenza bona nomkhumbulo lo Uberege ngendlela efaneleko, nomzimba lo ziwenza ube muhle, nesikhumbesi sitjhelele, mberego weenthelo loyo.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo zenza umzimba bona uhlale uthabulukile, zenza ingqondo le ikghone ukUberega kuhle, zikupha amandla emzimbeni, zikwenza bona ungaphelelwa mamandla, zenza nemithambo yomzimba iberege ngendlela efaneleko ngikho kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika, yitamati, yikhabitjhi, yilethisi, likherotsi, mrorho, ngizo iinthelo ezimila ebusika.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo, maperegitjhi, ziinkhwende, yikhabitjhi, mahabhula negwava, ngizo iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo, zimila ehlobo nje ngombana zithandwa lilanga njengoba ehlobo kutjhisa nje.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela, yihabhula lommango, ngileli othi nawulidlako, ngaphakathi lineswigirana libuye libabe, litholakala emmangweni, kube nehabula le

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela, yihabhula no-mango, othi nawusikako linokubabanyana libuye libe neswigiri. Kube mrula, umrula lo ngiwo wenziwa ngawo unotlabalala, bathi mrula, Kube nenamune lommango, lona litholakala emmangweni, liyadliwa nalo, lineswigirana libuye libe ngathi liyababababa, ngizo iinthelo ezitholakala eSewula Afrika kwaphela.

Iye, kuqakathekile bona abentwana badle iinthelo qobe langa ngombana iinthelo emntwaneni zenza bona umkhumbulo lo Uberege ngendlela efaneleko, zibuye zenze umzimba lo Uberege ngendlela efaneleko namathumbu la aberega ngendlela efaneleko, zimupha namandla iinthelo, zakha nomzimba womntwana bona akhule ngendlela efaneleko namagulo akabi mnengi emzimbeni womntwana nakadla iinthelo qobe lilanga. Kufanele and kubalulekile bonyana umntwana adle iinthelo qobe lilanga.

Ibhanana sithelo othi nawusitjalileko simile senga mumuthi. Umuthi lo uba namabhulara amakhulu, ahlaza, amathathu nofana mane, sithi simile njalo, kube nemutjhanyana omncani hlangana namabhulara, ngiwo-ke ozokukhipha isiqubuthu samabhanana. Ibhanana nalivela lapha, livela lihlaza, libuye litjentjhe umbala, libe sarulani, uthi nawulivuna, ulihluba, ngaphakathi lithambile likhombisa bona selivuthiwe.

Ibhanana linombala osarulani ngaphandle, ngaphakathi umbala wakhona uba mhlophe, khombisa bona livuthiwe, nalingakavuthwa kuhle, ngaphandle umbala lo uba hlaza, khombisa ukuthi alikavuthwa kuhle.

Ivithamini elitholakala ebhananeni, yi-vitamin C, ngilo elitholakala ebhananeni.

I-Vitamin C etholakala ebhanananeni, iwusiza khulu umzimba womuntu, isibonelo, nakutholakala bona amathumbu abophekile, wadla ibhanana amathumbu ayatjhaphuluka nalokha Uberegwa yindeni, wadla ibhanana indenakho ibuyela esimeni. Kufana nalokha ikhisibe namhlanje zange ngilale kuhle ebusuku kodwana ngadla ibhanana ngaphambi kobana ngilale, ubuthongo buyafika ene ngilala kamnandi, ubusuku loke, ngikho ngithi ibhanana lidlala indima ekulu emzimbeni womuntu.

Iinthelo engingazidla zingakaphekwa, sikhwende, maperegitjhi, mahabhula, libhanana, manamune.

Iinkhukhula nazirhurhule kwasani, iintjalo zemuke namanzi into ekose ngiyenze kuthoma phasi noma kubuhlungu nje, ayikho enye into ngaphandle kwalokho. Ngombana kosa uthome phasi, utjale kabutjha ulinde nalapho amanzi ngathi ayehla yehla, komenyana. Uthome utjale kabuhtja noma kuzoba nzima nje mara sengilokho okhunye akukho.

Nawusathoma ukulima zinengi iintjhijilo ohlangabezana nazo nawutjalako, zinengi khulu. Nawuthoma ukutjala into yokuthoma ekumele uyenze kukuthi uthome uhlangane nabantu bamabhizinisi, la ungasa khona iintjalo zakho nase zikhulile, kuba ncono khulu lapho. Kube khona iincwadi ozisa eentolo ezikulu, bonyana bazi ukuthi kunomlimi onje othengisa amabele nekoroyi, kungaba ncono.

isiphila esibovu nesimhlophe, esithengiswa khulu ngilesi esimhlophe. Okhunye ngingatjho nangeendawo kuyahlukahluka kodwana lesi esimhlophe, eendaweni ezinengi ngiso esikhamba phambili, bese kulandela lesi esibovu.

Awa, akubhali bona iSewula Afrika, izitjalele. Kuneendawo ezinengi khulu la bekumaplasi khona, la kungatjalwa khona zinengi khulu. Nedi sekutholakale iintanga ndeni kutjalwe, angiboni bona kungabhala eSewula Afrika, bona singazitjalela. Godu iindawo zamasimu sinazo zinengi khulu, ukubhala khona angiboni kungabhala.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu ayisatholakali eentolo kodwana iindawo lezi zemaplasini, neendawo lezi zaKwaDlawulale le isesekhona ipuphu ebovu le. NeLimpopo emakhayeni isesekhona, yona isesekhona isathengiswa, kukuthi nje sesaphila ngepuphu emhlophe khulu. Ebovu le mudi nayingavela awa singarareka soke ukuthi awu kanti isesekhona, awa singarareka.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila, iinarha arhwebelane nazo ngilezi zangaphandle eziseduze nathi njengeZimbabwe ne-Nigeria, ngizo iinarha okwanje ezitlhoge khulu. Ngombana abantu bakhona basuka enarheni yabo beze ngapha ngeSewula Afrika, ngicabanga bona kungaba yinto ehle bona arhwebelane nazo.

Iye lona liqiniso, abantu abahlala eGauteng ngobunengi babuya eLimpopo bayayazi ipuphu yamabele ingathengiseka yona. Kodwana isifunda seLimpopo ngiso esidosa phambili, ngombana bayayithanda ipuphu yamabele, idliwa khulukhulu khona.

Ngibona bona kufanele ube namanzi amanengi, kube khona la bazokusiza khona ngamanzi amanengi khona ungabanjwa isomiso. Ngombana esikhathini esinengi isomiso sibangwa kungabi namanzi kungabi nezulu. Ngiyo into eyenza bona kube nesomiso kodwana waba namanzi aneleko, angiboni isomiso singaba khona lapho.

Iye, singaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha, ngombana isiphila yinto engakajayelwa ukuthi ingaya ngaphandle. Njenganje nabangayisa ngaphandle, babakhombise bona siberega ukwenzani, senza ini nani nani, kungaba nomehluko omkhulu ngekhethwapha.

Ikambiso ekufanele uyilandele ntanzi, kufanele utjhinge ngakwamasipala, ukhambe uyokubuza khona bona nawuneentjalo nje ungenza njani, bakwamasipala ngibo abazokukhombisa umNyango we-Department of Agriculture la bazokutholela khona bona utjhingephi. Ngemva kwalokho kunama foromo ekumele uwagcwalise bonyana uthuthukise irhwebo lakho.

Imbewu yakhona itholakala emyangweni wezokutjala ngikho la ungayithola khona ngobunengi. Ende enye imbewu ungayithola kwamasipala wangekhenu, ngikho la ungafumana khona imbewu enengi, ezokwenza bona utjale indawo enengi.

La athengeka khona kungeLimpopo, la kutjalwa khona emasimini, ngikho la kuthengeka khona ama-apula. Ngombana utjhinga la bawatjala khona, akufani njengalokha utjhinga ngeentolo, utjhinga la bawatjala khona, nakasuka lapho atjhinga ngemafemini amakhulu. Ngikho la atjalwa khona, kutjhiphe khona bona ungawathola ngobunengi.

Nangisidle emini nekuseni ngabo-eleven siyongibamba tot ngabo three ntambama. Siyasuthisa sona isphila, sisuthisa khulu kwamambala.

Ama-avokhado ngekhethwapha awa akasimanengi khulu. Aya ngeminyaka unyaka lo angaba khona, unyaka ozako angabi khona. Akasimanengi kangako ngekhethwapha ama-avokhado. Kuya ngeendawo kuhle kuhle, kodwana la ngihlala ngakhona awa, akasimanengi kangako.

Ngicabanga bona umraro uba sekutheni, ikomo le isuke ingadli ukudla ekufaneleko nofana ukudla okuzokwenza bona ibe imithi. Nendawo la ihlala khona, angiboni ukuthi indawo elungileko for yona. Angiboni ukuthi indawo la ihlala khona yindawo elungileko for zona. Ngicabanga nakungatjhentjhwa indawo, ihlangane nezinye iinkomo ingamitha lapho.

Awa, baqinisile awa baqinise khulu, ngombana ikomo yakhula yaqina inyama yakhona nayo iyaqina. Igcina ingasabi nomsoqo nofana ubumnandi obusenyameni, ngombana seyiqinile, iridibele kuhle kuhle. Baqinisile nabathi bekufuze bona nazineminyaka emibili ubudala uzihlabe, okwanje awa seziluphele akusalungi.

Ngicabanga bona benzelela ukuthi, ifuyo nofana izimvu zabo nangabe zihlangane nezinye zakamakhelwana kukghone ukubonakala, ngicabangela lokho.

Iye, banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha, ngombana isikhathi esinengi kuba nemihlangano nofana kuba nendawo la bahlanganyela khona nabantu, umphakathi uhlangane nabo ngiyacabanga ukuthi ilwazi lingaba nayo.

Abahlali bangekhethu ngeenkhathi zesomiso, baraga ngokuthi batjhinge ngemlanjeni. Kunemilambo la ngihlala ngakhona, bakhona laba abatjale eduze nemilambo banamasimu duze nomlambo. Godu akubi budisi kangako, sengilabo bakamasipala abasilethela amanzi ngeenlori zabo lezi zamanzi.

Abalimi bangazisiza ngokobana kube namanzi amanengi, kwaba namanzi umtjhiso lo godu angekhe bawuzwe khulu nofana iintjalo angekhe zife khulu, ngombana angekhe zome ngendaba yomtjhiso. Amanzi ngiwo azokurhelebha yoke into.

Awa, abazuzi ngokufana mina ngendlela engibona ngayo. Naziza emnothweni welizweli awa akufani, nendabeni yokuthi umbala akufani kunomehluko omkhulu, omkhulu futhi.

Awa, ngingazi mara le vane ngiyibone nofana ekhe ngayizwa, kukobana eenarheni lezi ezisemakhaya ayi lezi zeSewula Afrika, ezisemakhaya ezinengi, inyama iinkomo ezilapha zetjiwe ezinengi zeSewula Afrika, awa ezinye zazo ayi zoke.

Ngezwa kuthiwa inyama yekomo esanda ukuhlatjwa iphophiswa igazi ukuze liphume, ngombana kuthiwa yagcwala igazi angazi iba yimbi nayiyokuphekwa. Ngikho bayiphophisa igazi bona liphume, isikhathi esinengi bathi angazi iba yimbi ayisabi mnandi.

Khona angisole ne lutho, ayikho godi into engiyisolako kodwana bakhona ababunyenyako, mhlambe vane babone ngoba benziwa ngesandla, umuntu nakavane atlhodlha lapha uberegisa isandla mudi banyenya lokho.

Abantu bemakhaya nemalokitjhini badzimelele khulu ekuthengiseni iinkukhu, zeenyoni amanciliba namagalikune abanengi abanawo asemaplasini le. Emakhaya godu awa.

Nje amabubulo wokukhulisa nokuthengisa iinkukhu sekamanengi, ikinga into eyenza bona idure mnotho. Umnotho weSewula Afrika, sewubiza khulu ngikho neenkukhu nofana ifuyo ngobunengi seyibiza kangaka, ikinga mnotho weSewula Afrika.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima, kukunje bakhona abazilimelako ngaphandle kwerhelebho lakarhulumende. Bayazenzela bona ngokwabo, urhulumende uzabathola phambili sebanendima. Abangakathomi awa godu urhulumende nakangafaka isandla awa bangakhuthala.

Abantu bakuthanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi, ngombana ziyazala zibe namakonyana njalonjalo nje ende-ke bayakghona nokuzithengisa ee.

Iye, bazokukhamba ibanga elide, ngombana iinhlahla zomgomani wefuyo azitholakali lula. Kose utjhinge ngemaplasini le nofana emarageni, la kuthiwa semarigeni ngobunengi awa emakhaya azikho.

Iye, banelungelo elikhulu futhi lokuthi bakhambe bayokuphahla emathuneni wabokhokho. Banalo ilungelo ngombana, akunakuthi usoplasi nakafika wathenga iplasi laba nabaphumako bayokwenza njani, bayokukhamba bakhambe namathuna. Awa izokubhala, banalo ilungelo kwabo kukuthi babawe nofana nakafika usoplasi, nasekukhanjwa kutjhiwo ukuthi awa phela lapha kunento e-so na-so.

Ngobunengi abayi, ngobunengi awa abayi eenkulisa, ngombana iindawo zemaplasini azifani nezemakhaya. Zemaplasini indlu ile enye ile enye, akusafani nala emakhaya ngobunengi awa.

Imvu iqakatheke khulu, ngombana isikhumba semvu siqakatheke khulu, benza ngaso into engiyaziko ijezi. Noboyoba lobu uyabubona uboya lobu bemvu ijezi le thole ukuthi inoboya so phakathi, bubuya elokhunjeni yemvu, esikhumbeni semvu ngiyo leyo engiyaziko.

Umberego wamabele ngile nakwenziwa utjwala besintu, lokha nakunemigidi kuphahlwa, nakuphekwa utjwala besintu amabele aberega khulu lapho. Nalokha kwenziwa ipuphu yamabele, ayangena nalapho wona ayaberega.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe ngelanga kuhlekuhle, kodwana ngoba izinto zinengi ngelanga nofana ngeveke. Ngiyo into engathi izobenza kube lula eempilweni zabo, yenyanga le izokubhala.

Abomma banengi khulu ekulimeni, awa godu ukudinywa awa banengi, banengi, banengi khulu abomma banengi.

Iye, baqinisile bona kuyawukhulisa umnotho, ngombana isiphila senza ipuphu, ipuphu le esipheka ngayo senze umratha. ende isiphila asizi kuthiwe sikhona, sikhona inyanga nenyanga nenye siyaphela sibuye, siphele sibuye. Ngicabanga ukuthi nalaba bomnotho babonile ukuthi, ngesikhathi sesiphila benza inzuzo e-genog, ngikho babona bona umnotho uyakhula.